Tse di botlhokwa tse ke di itseng di akaretsa mabele, korong, rice-e le mmidi. Dijo tse di dirilweng ka dithoro tseo jaaka bogobe, borotho le diphaphata di botlhokwa ka ntlha ya mabaka a latelang, dijo tse di nang le maatla di thusa boitekanelo bogolo mo dilong tse di tlwaelesegileng le boitekanelo ba puso ya dijo, dithoro di ka bolokwa lobaka lo lo leele.

Phepafatso ya puso ya metsi, mesima ya metsi e ka thusa go fokotsa boipiletso mo metsing a tsamaisiwang ke di-pipe tsa mmuso e leng se se thusang fa go na le tlhokego e kgolo ya metsi. Kgwetlho e ka ba tlhaelo ya metsi mo lefelong, fa go sa sena metsi a lekaneng mo lefelong mesima e ka felela e sena metsi kgotsa e ka fokotsega ka bonako.

Le go nontsha go botlhokwa thata fa go simololwa go jalwa dijalo tsa temothuo, ebile go ikaegile ka maemo a tikologo le mofuta wa dijalo tse di tla jalwang. Ka jalo go na le dikgato tse di botlhokwa tse di tshwanetseng go diriwa pele go ka jalo. Tlhatlhobo ya mmu pele dijalo di jalwa, go botlhokwa go seka-seka mmu, go tlhoka go itse gore mmu o na le dikotla tse di lekaneng go tshwara metsi le matlhagatlhaga a dijalo. Mmu mo mafelong a tsididi mafelo a nang le selemo se se tsididi a ka tlhoka mmu o nang le jo bontsi jwa letsogo go tshwara .

Go tlhomamisa gore dikumo tsa diphologolo di tlhagisiwa le go dirwa ka ditsela tse di tlotlang boitekanelo jwa diphologolo le go sireletsa tikologo, go netefatsa maemo a a siametseng diphologolo, go rotloetsa ditsela tsa go sireletsa diphologolo ke yone mekgwa e e siameng ya puso ya , go dirisa mekgwa e e siametseng tikologo jaaka go fokotsa matlakala a kotsi, go dirisa mekgwa ya tlhagiso e e sa tikologo. And-e gape e siametseng ya dijo ya go dirisa ya tlholego go netefatsa ya boleng.

Go etela temothuo ya ga malome, go ne go le botlhokwa thata, mme ke ithutile di di le dintsi ka thulaganyo ya go ntsha rooibos-o, go kgetlha tse di siametseng, go kotula ka teka-tekano, go omisa le go matlhare go tlhopha le go baakanya. Go tsaya botlhokwa jwa tikologo malome o ne a tlhalosa botlhokwa jwa go tlhokomela lefatshe ka go lema gape go netefatsa gore ditlhare di sa fela mo tikologong. Ke ne ka ikutlwa ke tlhotlheletsega ke kitso ya gagwe le botlhale jwa gagwe mo temothuong.

Netefatsa boitekanelo jwa badiri le di . Go dirisa melao ya pabalesego ya badiri, balemirui ba tshwanetse go netefatsa gore badiri ba na le ditlhoko tsa boitekanelo tse di lekaneng jaaka boitekanelo jwa mmele le pabalesego mo tirong, go netefatsa boitekanelo jwa diphologolo, go tsamaisana le dinako tsa pabalesego le tlhokomelo ya dipolase, go dirisa mekgwa e e siametseng ya go dirisa matlhagatlhaga, go netefatsa thuto le tsa ya dinako tse di siametseng go tlhoma ditlhopha tsa thuto mo balemiruing le badiri.

Go ipakanyetsa go rekisa dijalo kwa market-eng go tlhoka thulaganyo e e siameng ya go roba, go tlhaola le go phuthela dijalo gore di fitlhelele bareki le mo seemong se se gaisang. Go roba dijalo ka kelotlhoko go tlhomamisa nako e e siametseng ya go roba, go dirisa mekgwa e e siametseng, go netefatsa boitekanelo jwa dijalo, go tlhaola dijalo ka teka-tekano, go tlhopha dijalo tse di matlhagatlhaga, go phuthela le go di ntsha dijalo sentle, go dirisa diphuthelelo tse di sireletsang dijalo, go netefatsa gore dijalo di sa senyega mo nakong ya pele ya thekiso.

Puso e ka thusa balemirui go lwantsha ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete ka mekgwa e e farologaneng, tshireletso ya temothuo mo phetogong ya tlelaemete, go rotloetsa thuto le dipatlisiso, go tlhotlhomisa menontsha le mekgwa e e siametseng nosetsa, mananeo a puso a thusa balemirui go abela balemirui ditlamelo tsa monontsha e e siametseng tikologo, go tlhama mananeo a tshegetso ya balemirui, go netefatsa mekgwa e e siametseng ya puso ya matlhagatlhaga, go rotloetsa go dirisa mekgwa e e fokotsang di kgobokanyo tsa carbon-e, go tlhama mananeo a temo e e sireletsang tikologo.

Fa go twe wine farming, e bidiwa viticulture e leng temothuo e ikgethileng ya go lema ditlhare tsa mofeini tse di ungwang maungo a dirisang go tlhagisa . Viticulture e e akaretsa dikgato tse di botlhokwa tsa go lema go tlhokomela go kotula le go fetola maungo a mofeini e goba beine. E ka buiwa le e le temo ya dijalo tse di jalwang ka gore ditlhare tsa mofeini di jalwa go ungwa maungo. Le fa go ntse jalo e farologane le ditlhare tsa maungo a mangwe ka ntlha ya gore maungo a mofeini a tlhagisiwa ka ntlha ya tlhagiso ya e seng fela go jewa jaaka maungo a tlholego.

Ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete mo ditshenekeging go oketsega ga palo ya dithekeniki tse di senyang dijalo, mogote o o kwa godimo le dipula tse di sa tlwaelesegang di ka dira gore ditshenekegi di oketsege ka bonako. Go fetoga ga mokgwa ka go ata ga ditshenekegi, go fetoga ga tshimo ya ditshenekegi. Mekgwa e e siametseng ya go laola ditshenekegi go dirisa mekgwa ya tlholego, biological control, go rotloetsa diphologolo tse di jang ditshenekegi, go jalela dijalo tse di thusang go laola ditshenekegi.